Utlwa ke sa thaba, ha ne ke kwala account ya ka polokeho ya nako e telle . Lebaka la ho se thabe haka le ne le bakwa ke hore ke se le sebak, ke na le account ena ebile ke se ne ke se se ke fumana tjhelete e bonahalang ya tswalo. Ke nkile nako e telle ho fihla qetong ena ka lebaka la hore ke ne ke sa hlolwe ke tlohle fumana tjhelete e bonahalang ya tswalo. Eya, ke nkile ke le mong e ka hee tjhelete ena e ne e ke nna ke le mong.

Dumela, ke ne ke rata hore o ka nthusa ka tsebo mabapi le di-account tsa polokelo, le hore ditswala tsa teng di tsamaya jwang. Ke ne ke batla ho beha tjhelete ka kgwedi le kgwedi. Sebaka sa se se ka nka mengwaha e meraro, ka lebaka la hore ke batla ho hodisa motse wa ntate kwana hae.

Ntho e nka e etsang ke hore nka dula fatshe ke buisane le banka ya ka ka taba ya hore ba mphe monyetla wa hore ke kgone ho lefa tjhelete ya balloon ka nako e eketseditsweng. Ka hore ha ke kgone ho e lefa ka nako eo . Nakong e ngata o fumana hore dibanka di a rate ho mamela ha o ho bua le bona Nako e santsane e le teng. Ka he, ba sa rate ho hapa dikoloi kapa dithoto tsa ba o reketseng tsona.

Hore ke tlamehile hore ke rekise koloi ena, ha e nthabise taba ena ka lebaka la hore ke tswa kgakala le koloi ena. Re wile re tsoha re wela dinoka. A tlameha re namela le dithaba ka koloi ena. Empa ebile ke utlwisisa hape hore ke tlamehile ho e rekisa, ka hee lelapa le se le hodile. Ke hloka hore koloi e ntjha. Jwale ha ha ke rekisa ena e tla nthusa hore boleng ba koloi e ke tlabe ke o a tlase.

Credit score ke tsela e banka e sebedisang hore e kgone ho bona hore o kgona ho patela dikoloto le hore o ko patela ka nako. Ha credit score ya hao e le tlase, ha five hundred and forty, ho ba thata hore dibanka di ho adima. Hore o tle o be le credit score e lekaneng hore o fumane credit card. Etsa hore o patela dikoloto tsa hao ka nako ebile o patela thelete eo o e kolotang e felletse.

Ke nahana hore dinomoro tsa boitsebiso ba di fiwa ke bona mahlatsipa. Ka he mahlatsipa ba ba tshepa, ba tseba e le batho ba tsebanang le bona. Mme seo se etsa hore ho be bonolo hore mohlatsipa a tshepe motho eo. Ke nahana hore di-company tsa insurance di ka etsa hore ha o bula life insurance motho o bulang ka ena, le yena a be teng, a kgone hore le yena a saene hore a tle a tsebe ho butswe life insurance ka yena. Ha ele hore ba sola hore ho ka ba le ntho e etsahetseng, ba ba jwetse maphodisa ka pono ya leihlo.

Ke ha motho a sebedisitse tjhelete kaofela account-ong ya hae, mme banka e mo dumella hore a ka sebedisa tjhelete e nngwe hape a se nang yona ka sekoloto empa o tla e patela ha ho fetswa ho kenya tjhelete mo account-ong eo ya hae.

Savings e tlwaelehileng o ka ntsha tjhelete ka nako e nngwe kapa e nngwe. Empa fixed deposit yona tjhelete ya hao o tla o tla fiwa nako mme ha o fetsa , o tlamehile o tsebise banka le hore ka letsatsi le itseng ke tla fihla ke tlo ntsha tjhelete ya ka.

ke ile ka ya ho mokhanselara wa ka, ka fihla, ka kopa lengolo leo. E ile a ngolla lona a mpha lona la bopaki ba hore ke dula moo.

Nka kopa hore tjhelete eo e arohanywe habedi. Ya maqalo e batla ba fang yona ha ke qeta ho hlokofala ke ya hore ba ye sekolong. E nngwe e beiwe ho fihlela ba ba le mengwaha e ka hodimo ha mashome a mabedi le bong bo ba tla iphumanela yona. Ba bone hore ba etsa jwang ka bophelo ba bona.